Uhulumeni angawalekelela ngokuthi anikele ngamanabukeni, ama-gloves, nokudla kumalunga lawa asuke egade umuntu ongaphilile ekhaya, ngoba utholukuthi kwesinye isikhathi umuntu loyo osuke engaphilile ekhaya akakhoni ukuthi azambhele afike endlini yangasese, afika ayikhulule. Uma ngabe engenawo amanabukeni, useyikhulula embhedeni kanti nemali ayisekho ngoba ithenga izinto zokuthi akwazi ukuba-right. Uyahamba aye kodokotela akusakhonakali ukuthi kuthengeke kahle ukudla, ukudla okunomsoco okuzo msiza ukuthi naye asheshe alulame. Nje uhulumeni angasiza kakhulu uma ngave engafaka isandla kulezozinto ezisuke zama-basics kumuntu osuke engaphilile.

Bengizozama ukuthi ngifake uhlelo lokuthi abantu laba abasuke benama-appointment mhlampe kube nendlela yokuthi babhalewe phansi, amafayela abo mabethi bayafika ekuseni, bafike vele sebalindele, ngandise odokotela onesi, namagumbi okuthi kusizelwe abantu khona. Ngiphinde ngizame nohlelo lokuthi abantu uma ngave umuntu ephuma kudokotela aphume esewaphethe amaphilisi akhe ngoba nokuyobamba ulayini futhi e-pharmacy kuyinkinga nako uthole umuntu uyagula akakwazi nokuma sekugcwele, sekumele ame ngingazama nje ukuthi ngibe nei'nhlelo ezizokwazi ukuthi zisheshise ukuze khona kuzonciphisa ukugcwala kwabantu eyibhedlela.

Ngingahlaba umkhosi emazweni wonke ukuthi nakhu sivelelwe ubhubhane ukuze khona bezokwazi ukuthi bagome abantu babo kusenesikhathi, ukuze khona bezovikeleka ukuze bengeke beze bekuthole ukugula noma ukuxhaphazeleka kulesosimo esisuke thina sibhekene naso. Ngingenza sure ukuthi nabantu basezweni lami, abakhoni ukuphumela kwamanye amazwe ukuze khona isifo leso noma ubhubhane lolu thina esisuke sibhekene nalo lungeke lukwazi ukuthi litheleleke nakwamanye amazwe. Ngingazama ukuthi sibe nobuzwe bokuthi sinanelane ngezinto noma ngezinsiza ezisizile ngenkathi sibhekene nobubhano.

Ngizizwa nginganeme ngokugcwala kwezibhedlela, angithokozi ngoba abanye abantu bagcina sebejikile bengalutholanga usizo nomunye utholukuthi ugula kakhulu, but akasakhoni ukuthi anakekeleke ngendlela ngoba abahlengikazi bagcina bengenaso isikhathi noma nenhliziyo zigcina seyihluthukile ngenxa yesimo sokugcwala, ikakhulukazi nje laba abasuke belele ezibhedlela abakutholi ukunakekelwa okusezingeni ngoba abahlengikazi abakhoni ukuthi banakekele abantu abaningi kakhulu abasuke besesibhedlela ngaleso sikhathi.

Isimo somama olahlekelwe usana ngenxa yokunganakekelwa kahle esibhedlela sikahulumeni, singenza ngizizwe ngiphatheka kabi, singenza ngiphatheke kabi. Singenza nje, inhliziyo yami iyaphuka ngoba akekho umzali ongathanda ukuthi athwale umuntu iy'nyanga eziwu nine ebese lowo muntu ese'yadlula emhlabeni. Ngiyafisa uhulumeni azame indlela yokuthi abahlengikazi bakhe nodokotela benze kangcono. Ngiyafisa nanokuthi nje kube namathuba angconywana emisebenzi ukuze khona abantu bezokwazi ukuthi baye lapho labefisa ukuya khona uma bedinga usizo lwempilo.

Abezempilo nonompilo badlala indima enkulu kakhulu emphakathini yasemakhaya ngoba bayakwazi ukuthi ikakhulukazi onompilo. Bahambe bangene umuzi nomuzi, balekelele izalukwazi, bazinikeze nemithi yazo le ekumele bayithathe izinyanga zonke, bahambe babanike, bahamba ngezimoto baba. Hambisele emakhaya bayakwazi ukuthi bahambise neklinikhi ibe-mobile clinic ukuze khona abantu basemakhaya bezokwazi ukuthola aseduzane.

Ekokuthi umuntu wesifazane enze uphenyo olunzulu , esebenzise igama lomuthi noma athole umuntu osebenza kwezempilo oseduzane naye abuze mayelana nalowo muthi ukuthi uphephile yini, noma uphephe kangakanani ukuthi angakhona ukuthi awusebenzise ngoba ungatholukuthi angathi uyayisebenzisa kanti lowo muthi angeke uze umsize kunalokho uzombulala kakhulu, ufake nempilo yakhe engcupheni.

Kungamele benze uhlelo la befundisa khona abantu besifazane mayelana ngezinsiza zokuzala ngoba emakhaya ikakhulukazi abantu bakhona abafundile, futhi abazi kahle mayelana omunye uthole ukuthi, uthi mina ngiyasaba ukuthi ngihlele ngoba kuthiwa le nto ivala inzalo. Kuthiwa mangave ungasayi kuma-period igazi liyagcwala emzimbeni liphume ngamakhala, liphume ngamadlebe kuningi, so uhulumeni angalekelela kakhulu nama NGOs ukuthi beze benze uhlelo lokufundisa kabanzi ngeyinsiza zokuvikela ukuzala.

Sanibonani, bengisacela ukubuza ukuthi kulindwa isikhathi esingakanani la emtholampilo ukuze uthole usizo.

Kungaba nohlelo lokuthi kuhanjiswe imithi seyiy'phasela efakiwe nje, imishanguzo kuhanjiswe iphasela ukuthi okheyi leli iphasela labani wakwabani ohlala endaweni ewukuthi, kuphinde kube nehlelo lama-Mobile Clinic, uhlelo loku memezela, nohlelo lokuthi kuphume onompilo bahambisele abantu imishanguzo yabo emakhaya.

Uma ngiwumdwebi ngingaqala ngokuthi ngidwebe yonke indawo makuwukuthi indawo engiyidwebayo izoba ney'tebhisi ngibe nendawo ezifana nendawo ephakamayo noma eyehlelayo ezokwazi ukuthi ihambe abantu abahamba ngesihlalo sabantu abakhubazekile uma wukuthi kuyindawo futhi eseduzane nomgwaqo lak'hamba khona iy'moto, ngifake ama-ramp wokuthi iy'moto zizokwazi ukwehlisa i-speed ngoba zingagcina sey'limaza abantu labo abakhubazekile abahamba nabangakhubazekile nabo bangalimala.